Mna andiyiboni kakuhle le nto yokuba iibhanki zibize imali yenkonzo yenyanga. Andiyiboni kakuhle, because bazisa iinkonzo ebantwini and bagcina iimali zethu ezibhankini zabo. Andiyiboni kakuhle le yoba kufuneke mna ndibhatale each and every month ukuba mabagcine laa mali kodwa bona kulaa mali yam benza , benza ingeniso ngalaa mali ilapho, kuba bayakwazi ukubolekisa ngalaa mali ipha kubo ebhankini yam. And ngamanye amaxesha ufika nezi mali zabo zeenkonzo zenyanga zinkulu, xa ujonga izitetimenti zabo zebhanki ufike ziphezulu kakhulu. Lena into yeenkonzo zenyanga yam andiyiboni kakuhle apha ezibhankini.

Ukuba nemoto kule mihla siphila kuyo kubalulekile kakhulu, because imoto iluncedo kakhulu mvanje. Xa uvelelwe yingxaki uyakwazi uba uthathe imoto yakho uleqise khona, xa kugula umntu endlini uyakwazi uthatha imoto yakho uleqise esibhedlele. And nasemisebenzini kuduru ukuba masiqeshe iimoto, iitranspothi for inyanga kube unayo imoto apha endlini. Uyakwazi ukuthatha imoto yakho ugalele ipetroli yakho then uphangele ngayo. Njengoba uphangela ngayo, uyakwazi ukwenza imali umane ulayisha abantu uphinde uthenge ipetroli.

Wonke umntu kunyanzelekile abe nayo i-inshorensi yobomi, because imini kaxakeka awuyazi iyawufika nini kuwe and ukusweleka kwakho akufunekanga nawe uxakekise abantu ube uyazi imeko yakokwenu ukuba injani, okanye aba bantu obashiya ngemva banjani. Kufuneka uyazi ukuba xa usweleka kwakho yonke into i-covered for umngcwabo wakho, ukwenzelwa , ukuhlwanjwa zipeki. Also aba bantu uzabashiya ngemva bangahlupheki, bangahlupheki ube ubuphangela, ungenawo umbutho iminyaka eminintsi, babe bezame iinzame uba mawuphinde kwawena ungcwatywe. Kubalulekile ube , ube neinshorensi yobomi, ukwenzela ungasokolisi bantu xa uswelekile.

Kubalulekile ukuqonda imigaqo before uzibophelele, because zikhona izinto ezibhaliweyo pha kulaa migaqo ongafaniyo siziqaphele kuba singxamele lena into siyifunayo ngeli xesha. Ngoku ke sijike xa sesiphakathi entweni sizothuke ezinye izinto xa kuthiwa ha-a, into ethile yento ethile ikhona phaa kwimigaqo le sasiyibekile but azange uyifunde so awuyazi kakuhle. Kubalulekile uyifundisise uyazi, uandastende then ukwazi ke ngoku ukuzifaka kule akhawunti oyifunayo.

Xa kuthethwa mali, ngemali malingxowa esengxoweni ye-insurance, kuthethwa ngemali yam ekwaLabour ebikade itsalwa kumvuzo wam ngoku bendisaphangela. Ngoku ndingasaphangeliyo ndiyakwazi ukuya kwaLabour ndiyokukleyima khona laa mali ibikade itsalwa kum ngoku bendiphangela.